Nka mo thusa ka ho tlaleha tlhekefetso eo e tswang internet-eng. Ba tsebe ho ho tlosa motho oo a mo hlekefetsang, or-e ho kwala menyetla ya ho mo hlekefetsa ho ya ho ile, mme ke be ke mo batlele le ba tsebang ka ho beha maikutlo a motho hantle.

Ha se nnete hore nkare ntho e nngwe le nngwe e ngolwang hobane ho ntsona le marangrang a mang a tlisang ditaba tse sa nepahalang kapa tse seng nnete, mme di boele di lokiswe ka morao.

Ke qetelletse ho reka makasine dilemo tse kabang tse hlano tse fetileng, mme ke lebaka ke hobane ditaba haholo re se re di thola marangrang le internet-eng le ha re shebella di-TV. Technology se re tlisetsa ditaba ho feta ka mokgwa rona re di tholang makasineng.

Motswalle, ke bone kgahleho haholo ho TikTok, e ke boneng ka influencer ya ka e ke dulang ke e shebile. O rekile koloi mme ke nahana ke mohlala o motle haholo hore le nna nka kgona ho ba influence ho ba bang ba itseng, ba tlang ka morao. Mme le nna nka atleha ka le leng la matsatsi ka bona ke rekile koloi, ke tswetse pele.

Batho ba se ha ba sa ya di-bioscope-ong hobaneng ho sona le dintho tsa di-technology tseo e leng hore ba se ba ya ho tsona, mme ha ho ka ba le mekgwa e meng e mengata e kenyelletsang e nang le internet ya ho kgahlisa batho, batho ba ka kgona ho kgutlela hape baesekopong.

Bothata ke hore mehala ya sejwalejwale e na le dintho tse ngata tse e leng hore ntatemoholo ha tsebe ho di sebedisa ebile ha a di utlwisise. Ke lebaka la hore hobaneng ntatemoholo a sa thaba.

Ho ya ka nna nkare ha se ntho e ntle hore e fane ka dikahare tsa ntle ho mawatle, tsa mose ho mawatle ntle le tsa hae mona hobane ba hae mona ba hloka ho phahamiswa ke rona batho ba hae mona.

Ke hobane batho ba se ba thola ditaba ho tswa di-TV, ho tswa difounung, ho tswa technology-ng ka pele ho feta ho feta nako eo e leng hona ba ntseng ba di kenya dipampiring. E be le hona di isiwang dishopong. Ka nako eo batho ha ba sa di reka hobane ba se ba thotse ditaba tseo di leng dipampiring.

Nka re tsa Wi-Fi ya company e hlabollotswe haholo hobane e ya patalwa, mme e hlokometswe, empa ha e le ena ya setjhaba ya mmuso, ha e a hlabolleha haholo hobane ke ya batho ba bangata ebile ha e sebetse hantle.

matsatsi ana di re thusitse haholo hobane ha re sa tswa re e dishopong. Ntho e nngwe le nngwe re se re etsetsa ka tlung. Ha re sa ya di-nternet-eng, re yo patala ditjhelete, empa re se re kgona ho send-a ditokomane tsa rona re dutse ka tlung. Re se re kgona ho bua le ba habo rona re ntse re dutse ka tlung ba hole. Se re kgona ho etsa dintho tse ngata haholo re ntse re dutse ka tlung. E re thusitse haholo.

Ntho e ke ratang mona Afrika Borwa ke hore ha o fafatsa ditaba tsa maka motho a ka kgona ho o qosa ho o iswa makgotleng a dinyewe. Mme ka hore batho ba se ba tseba ha ba sa kgona ho fafatsa ditaba tsa maka. Kapa nna nka ba elelliswa ka hore motho e mong le e mong a fafatsang ditaba tsa maka o tlo qetelle a o tlo qetelletse a ile ntlwanatshwana kapa a ile lekgotleng la dinyewe. Jwale eo kahlolo e thusa haholo hore batho ba tlohelle ho fafatsa maka.

Ke ile ka download-a App e tla mpontsha hore na ke batho ba bakae ba hack-ling Wi-Fi ya ka, mme ha ke ile ho bona ke ilo ba jwetsa hore ba tswe ho Wi-Fi ya ka, ba ile ba hana empa ba bang ba ile ba ntshepisa hore ba tla tswa. Empa ha ke ba ba tlohela ho tswa. Jwale ke ile ka tletlebela batho bao, empa ha ho ka ba ha ba le thuso e tswang. Ba la ba re ke tjhentjhe password empa ke tjhentjhile password, ya tswela pele hore banne ba hack-e Wi-Fi ya ka.